Mohatsaka ho hlokahala hore re bule account ya overdraft hobane tjhelete eo o nang le yona ha e no kgona hore thusa hore re kwalwe mabaka ao re nang le ona ha jwale kaofela ha ona. Jwale overdraft account e tlo re thusa haholo hore re kwale mabaka ana a hore nang ona hana jwale kaofela ho ona. Mme e tla o thusa hape hore, re bokeletsa tjhelete hanyane hanyane hore e boele ka moo hore re ska re iphumane re na le kgatello e itseng hape nakong e tlang ya ditjhelete. Mme ke nahana hore ena ke yona tsela e bonolo e tla re thusa hore re fetise mathatanyana a rona a hona jwale a ditjhelete, ntle le hore re boele morao haholo ka dintho tseo re di hlokang.

Molekane wa ka hlokometse hore karete ya rona ya ho reka ka sekoloto ditefiso tsa yona di tlo nyoloha jareng e tlang. Ho ya ka nna ke bona hore e tlo re imela mme ke bona ho sa hlokahale hore re nne re be le yona haholo jwang. Hobane sekoloto seo re nang le sona hona jwale, ke bona se se hodimo haholo. Ke bona ho ka ba molemo hore ha nka ra sebedisa nako ena e sa etseng selemong sena hore re qete sekoloto seo re nang le sona hore e re selemo se tlang ho se fihla seo nyoloho ya ditefiso e tlo ba ka sona, ebe se re qetile ebe re kwala account eo ha re sa e sebedisa, hobane ho ya ka nna ke bona se re sa e hloke hohang.

Banking app e re thusa haholo kajeno hobane ha ho sa hlokahala hore motho o ye bank-eng ho romella motho tjhelete. O ka romella motho tjhelete hona jwale a ba a e fumane hona jwale. Ebile kajeno o ka kgona ho romella motho tjhelete le ha a sena account ya bank-a, o ka kgona ho mo romela tjhelete hona jwale. Ebe yena o ya ho e ntsha mabenkeleng a tlwaelehileng ka hare ho metse.

Ke ntho e hantle ya hore o lakatsa ho qala letsete. Mme ho bonolo haholo. Mekgwa e mmedi e nka o fang yona ya ho qala letsete ke ya hore e nngwe o ka kgona ho ho fumana phahello kgwedi le kgwedi. Ho ya ka phahello, o tla be o dumellane le dumellane ka yona ho tloha qalong. E nngwe o ka kgona ho fumana phahello mohlomong ha selemo se fela, kapa kamora lemo tse tharo hoya ka ditumellano tsa lona. Jwale ena ya dikgwedi ya ho fumana phaello ya hao kgwedi le kgwedi. Ke bona e le ntle hobane e tla o thusa haholo jwalo ka ha o le motho ya seng a se na lekeno. Mme ke dumela hore ke yona e tla o sebeletsa eo.

Ke batla ho ba le lehae la ka. Ke kopa o nthuse hore ho ka bang molemong wa ka ke ofe hore ke nke loan le lona le mphe tjhelete ke lo ikhahela ntlo. Kapa ke kgethe ntlo e itseng e be lona le nrekela yona, nna ke patala lona hanyane hanyane. Kopa o nthuse hore ke efe e ka ba molemong wa ka eo ditjeho tsa teng di ka bang tlase o le phahello ya teng e ka bang tlase ebile e ka bang bonolo hore nka e lefa.

Ntate, ha o fumana tjhelete e tswang mose ho mawatle kapa o e romela, ho na le ditefiso tseo di bang ho wena, e leng ten percent ya tjhelete e nngwe le e nngwe eo o e romellang kapa eo o e tholang ho tswa ka ntle. Mme mona ten percent ya makgolo a mahlano ke mashome a mahlano. Mme ke yona tjhelete eo e leng hore e ba ditefiso tjheleteng eo o e fumaneng. Jwale tjhe, ntate ha ra o tlatlapa kapa eng.

Ke na le loan le lona, empa jwale mosebetsi o fetse. Mme ha kena bonnete ba hore ke tlo fumana mosebetsi neng hape. Mme ke kopa ditefiso tsa ka di emiswe hanyane mme e tlare ha se ke fumane mosebetsi, ke tla le tsebisa, ebe le a qalella mme hape ho hula ditefiso kapa ditefiso ho tswa mokgolong wa ka. Hobane ha e le ho jwale, ha ke na lekeno hohang, mme ha hona letho, le tla kgona hore le le hule hobane ha ke sa na mosebetsi o fedile.

Ho ya hlokahala hore ke ntshe tjhelete kajeno hobane ke e hloka hona jwale. Ke dumela hore le ha ne ke qala ho etsa account e le lona ho melawana le melao ya lona ho na le tumellano e jwalo ya hore nka kgona hore ke ntshe tjhelete eo neng kapa neng. Le ha e le hore ke tlo tlameha hore ke lefe ho itseng kapa ke ho hulelwe ho itseng. Jwale ha ke na bothata ba seo empa feela e le hona jwale, ke hloka tjhelete ka potlako, mme ke yona ena feela eo nka kgonang hore ke e fumane.

Eya, kannete, ke ile ka fola mola ke lo lata tjhelete eo ke e rongeletsweng. Ke ile ka thusa ka potlako ena ya haesale le ha e le hore hee neng neng haholo ha e le nako tsena tsa di-pension-e. O tla fumana le hore mela ya teng e metelele haholo. Mme ke mokgwa o hlile o batlang o bolokehile haholo wa ho romela motho tjhelete, haholo ha sena account. Ditjeho tsa teng di batla di le tlase haholo hobane moo ke neng ke ile teng. Haeba ke hopola hantle ke sa re ba ne ba nchargitse diranta tse leshome feela e leng tjhelete e tlase haholo eo.

Ho hlokahala bukana ya boitsebiso le bopaki ba hore o dula kae. E ka ba lengolo le tswang ho lekhanselara kapa mangolo a bo di-account jwalo jwalo le tla paka hore o dula hokae. Di-bank-eng tse ding ba batla hore o be le tjhelete e itseng e jwalo ka diranta tse mashome a mahlano hore o bule account.

Ntho e kgolo eo ke neng nka e tjhentjha ka di-stokvel ke hore tjhelete e se ke ya dula mothong. Hobane batho ha ba tshepahale le ntle le moo tjhelete ha e le mothong ha ya bolokeha. Ke ka hona boholo ba nako ho hlahang ditori tse ngata hore ditjhelete di nyametse. Jwale ne nka tjhentjha hore tjhelete e mpe e dule bank-eng. E re ha e lo latwa e latwe ke batho ba fetang ba bararo. Hobane ha e le jwalo re ta be re tseba hore e bolokehile ebile e na le bonnete ka hare ha e lokela hore e tswe.